Kubalulekile ukuba wonke umntu onentsholongwane kagawulayo i-HIV athathe itritimenti yakhe, ii-ARVS, ngokuba ukuyithatha kwakhe ngexesha loo nto iza kunceda ukubana ngaba intsholongwane, ii-ARVS ziza kunceda ukulwa laa ntsholongwane iyi-HIV khona ukuze ingakhuli ibulale amajoni omzimba akho. Ngoko ke kubalulekile ukubana ngaba umntu ozaziyo into yokubana ngaba unayo i-HIV atye itritimenti yakhe khona ukuze azophila ubomi obude. Ukuba ne-HIV ayithethi loo nto ukubana ngaba ubomi bakho buphelile, ayiyo i-death sentence ngokwesilungu, ukuba ne-HIV uyafana naye wonke omnye umntu qha wena uyawuphila usitya ii-ARVS ubomi bonke.

Kuqale kuthi qatha abantu abangoomama ngoba uqala kwam ukuva ngesifo somhlaza ndaqale ndava ngaso isifo somhlaza esichaphazela abantu boomama emabeleni. Kulapho ndaqala khona ukuva ngesifo somhlaza, lahamba ixesha ndafumanisa into yokubana ngaba esi sifo asichaphazeli abantu abangoomama kuphela siyafumaneka nalapha kubantu abangootata qha ke ngelaa xesha ndandifunda ngaso yayingekabi yinto enkulu. Ngoku ndinalo uluhlu ukubana ngaba esi sifo asichaphazeli abantu abangootata qha kwaye nolutsha luyachaphazeleka, ngoko ke kubalulekile ukubana ngaba sizikhusele sisonke, abantwana nabantu abadala.

Ixesha lam lokuqala ndindwendwela ugqirha ndandisengumfundi owayefunda e-high school. Kwakukho i-programme oogqirha abayenzayo ebebayibiza nge-health day, apho babehamba befundisa abantu ngezifo ezifana nogawulayo, isifo somhlaza nezinye ezifana neSTD. Njengamntu oyithandayo imfundo ndasondela ndasiwa kugqirha kwigumbi elisecaleni kulapho ndahlala ndathesta khona. Ewe noko ke ngenxa yobana ngaba kudala ndandisiva ngesifo sikagawulayo ndandisoyika, kodwa ke ugqirha owayencedinceda wayengugqirha noko onomonde wandifundisa kakuhle. Ndaphuma ndonwabile noko ndifundile nofunda.

Intombazana okanye ibhinqa linganxiba nantoni na, ayikho into ethi ibhinqa xana linxibe into ethile lizibizela into yoba malidlwengulwe, leyo yingqondo ephosakeleyo kwaye yingqondo engcolileyo. Into efumanekayo ekufuneka niyazi njengabafana yinto yokubana ngaba umdlwenguli kudala eyicinga laa nto, kudala efuna ukuyenza qha ke uye afumane ikroba ngokwenza umzekelo ubana ngaba yindlela ebenxibe ngayo imenze wamfuna. Yindlela embi ke leyo yokucinga kwaye ukubana ngaba uqhubekeka ngaloo ndlela uyawuzibona uhlele esiseleni ikamva lakho liphelele phaya.

Ibalulekile inkqubo yokutya ezikolweni, ngokuba le nkqubo yokutya incedane nootitshala ukuba bafumane abantwana abakwazi ukumamela baqonde eklasini bengachaphazelekanga yindlala. Ngoba into eye , eye yaqapheleka yinto yokubana abantwana abaninzi baphuma kumakhaya angafaniyo, abanye baphuma kumakhaya amahlwempu apho umntwana aphuma endlini engatyanga abe evuke elele engatyanga kwangezolo. Xana efika esikolweni ukubana ngaba ikhona le nkqubo yokutya inceda kakhulu ngoba laa mntwana lowana ufika ukwazi ukufumana noko into eya ethunjini and loo nto leyo isenza sonwabe nathi singootitshala sincedise kakhulu apho sikwazi nathi ukuncedisa khona. Le nkqubo ke ibalulekile.

Kubalulekile ukubana ngaba singabantu siwazi umzimba wethu ukuba usebenza njani. Ngoko ke kubalulekile ukubana ngaba siluluntu siye kwiikliniki zethu siyocela khona uncedo, umntu akhe ayozihlinza ayozihlola ukubana ngaba ingaba yini nale ilapha emzimbeni wakhe. Ukuthintela okanye ukunciphisa uxinzelelo lwegazi leyo yinto esinokwazi ukuyoyifunda kwiikliniki zethu apho oonesi noogqirha baxhobiswe khona bazosinceda siluluntu, ngoko ke kubalulekile ukuba khe sibandwendwele.

Xa kuthethwa ngocwangcisontsapho into ethe qatha engqondweni yam yinto yokubana ngaba silusapho sikwazi ukuya kwiinkonzo zempilo apho siyofumana khona iinkonzo ezifana nokucwangciswa, nokufundiswa okanye ukuncedwa ngezinto ezifana nokufundiswa ngeentsholongwane esinothi silusapho sizifumane. Nalapho ke nokubana ngaba singazinceda njani thina silusapho. Nantso into ethi qatha engqondweni yam, ukubana ngaba kubalulekile ukubana ngaba umntu ayokucwangcisa. Xa ungumama uyocwangcisa naxa ungutata nawe ungakwazi ukuyocwangciso, umntu ongumama makahambe nomntu ongutata.

Ndiyayiqonda into yokubana ngaba ukuya kwi-feeding scheme okanye kulaa nkqubo yesondlo esikolweni kuyawazisa amehlo kwaye kwenza iintloni. Umna nam ke ndandizifumane ndikuzo ezi zihlangu zakho qha ke ndaye ndafunda into yokubana ngaba kubalulekile into yokubana ngaba nam ndibe yinxalenye ndibe yimbumba khe andifane nabanye abantwana ndingazikhethi. Laa nkqubo yesondlo yenzelwe wona wonke umntwana esikolweni hayi abathile qha, ngoko ke nawe ungaya uyotya phaya, uphathe isitya sakho uphakelwe utye ufane nabani na. Akukho mntwana ubhetele kungekho mntwana ulihlwempu, sonke, nonke niyafana esikolweni.